Ka pono ya ka, ke tsela e feng ka fokotsang nako eo batho ba emang dipetleleng tsa mmuso. Nka etsa hore ka government ya rona e hire dingaka le dinese tse ngata dipetlele kapa tsona dikliniking. Ba fe batho mesebetsi le manese kapa tsona di, dingaka di ska nna di ya dula nako e telele mehaleng ya bona ya thekeng, di thuse batho.

Dipidisi tsa di-prep ke tseba ka hore di thibela tshwaetso ena ya HIV. Ka hore le ha o ka robala, o nka dipidisi tsa prep, o wa robala le motho a nang le HIV. Ha e se ka hoo moo e tlo kenang ka teng, e thibela hore o sa kena ke lefu lena.

Ha ho tsebisahale hore molekane wa hao ka ntle o ntsa kopana le bo mang ba nang le tshwaetso eo. Ke ka hoo ho leng bohlokwa ho etsa ntho ena le le babedi, hobane ho o tsebisa le mang o etsa eng, ha le siko thoka ha mang.

Hobane batjha ke batho ba ratang seterata haholo, ha ba na nako ya ho hlokomela batho ba baholo, ba dula ba shebile mebila le ho ya ditameneng, ba lo nwa majwala ha ba na nako ya tlhokomelo. E se ntho e lokileng eo.

Ke hore bashemane le bona ba ne le sepeiti sa bona sa ho thibela ho imisa. Ka tsela eo le bona ba sa kgoneng ho imisa haholo, le banana le bona ba , kapa ba sebedise dikgohlopo ka dinako tsohle.

Tjo mama, lebenkeleng la dipidisi, ke re ke reka dipidisi mama ha di ture, ha di ture tjo, ke maketse feela, moruo wa naha o hodimo.

Hobane ha o se na dipetlele kapa tsona , batho ha ba tlo kgona ho thola bophelo bo botle.

Nka etsa ka bojohle hore batho bohle ba sebedisang meriana e melaong, ba ye kgotlatshekelo kapa ba tshwarisiwe ke mapodisa.

Ho ya ka nna lebollo ha le, ha le makgolo a dipersente ho thibela tshwaetso, empa le ha o ntso ile lebollong, o ka kgona ho sebedisa kgohlopo hore o thibele.

Nna ke ile ka ba le, bana ba heso ba ile ba tshwarwa ke yona feela sewa sa covid nineteen le coronavirus. Ba ile ba ferekanyang ke matshwao ao, dinko tseo tse bang bohloko, mahlo a bang bohloko le hloho e bang bohloko. Ba ile ba tshoha haholo, ba nahana hore ke lefu la bona empa ba ile ba kgona ho thuseha sepetlele.

Ka pono ya ka ke bona pension ya batho ba tsofetseng e sa ba lekanela, hobane batho ba tsofetseng ba kula nako e nngwe le e nngwe ba hloka ho ya bo dingakeng kae. Ka matsatsi a mang, dipetlele, ho tletse le dikliniking ha ba thuse pele batho ba baholo, empa ke bona e sa ba lekanela hore ba kgone ho, ba na le ditlhoko tse ba di patalang jwalo ka di-policy tsa mmoshara, le ho ya bo dingakeng le dijo tsa bona tse tshwantseng ba di je, tse kwetlisang mmele.

Tharollo e ile ya ba ha ke se ke sheba hore e sa le re mmona ka hora ya borobedi bosiu, empa le ka letsatsi le hlahlamang soka re thuswa ka hora ya, ya bosupa ya hoseng so ka re thuswa. Ke ile ka tletleba, empa ke hona, ba ile ba re fa tlhokomelo, ra iphumana e le hona re thuswang.

Ke hlalosetsa hore o ye sepetlele se seholo, hobane dipetleleng tse nyane, jwalo ka bo dikliniking, ho ba le mela e metelele. Ene batho ha ba thuse ka nako e nepahetseng, ba thusiwa ho se ho le lata. Jwale dipetlele tse kgolo o ka kgona ho thuswa ka pelepele hobane ho na le dibaka tse kgolo le manese a ka o thusang ka pelepele.

Nna nka eletsa dingaka hore di di thuse bana bao, mme di sa kgutlisa batswadi hobane ka nako e nngwe bana bao ba le, be ba le tsietsing ya hore ha ba ha ba sa thole thuso ba hlaelwa ke e nngwe ya dikotsi tse ding tsa malwetse. Ka ka ho ya ka ho nna ke le ngaka, nka thusa ngwana a se ka kgutlela hae a ntse a le jwalo hobane batswadi ba bang ha ba kgone ho ba tlisa ka matsatsi a bona, e be le hore kapa yona hona le mo ba tshwareleng teng kapa ba kula, ha ba kgone ho tsamaya.

dumelang sepetlele se itseng, ke rata ho le tsebisa hore ho na le moriana oo o fedileng faktoring ya rona ya ho etsa meriana. Jwale ka taba ena, re tlo e lokisa jwang hobane ha ho na batho ba re romellang dintho tsa ho etsa meriana, ene re ka kopa le re etsetse donation ya ho, hore re kgone ho reka ditshebediswa tsa ho etsa meriana ena.

Ke ho re ba fe dijo tse kwetlileng tse kwetlisang mmele, re sa ba fa dijo tse nang le bo mafura haholo, re ba hlokomela le ho ba hlokomela, re ba fe le dipidisi ka nako.

Dipetlele tse ding, ho na le batho ba tsebana le batho ba bang, empa ba kgona ho thola thuso ka pele. Ha o sa tsebe motho nakong ya hona tje ha o tlo thola thuso, empa ba tla tla ho wena mohlang bona ba ratang.

Motswalle ke o tsebisa ho tshebeletso ya tshohanyetso, e leng ya fihla ka pele ho moo ho neng ho hlahile kotsi ka teng. Empa mmuso wa rona o ile a, wa phakisa ka pele wa thusa batho bao. Ke ka moo re tshepa mmuso wa rona, mmuso wa rona o wa re sebeletsa ka setjhabeng. Mmuso o tshwere setjhaba sa rona hantle, ebile o se beha pelepele ho dintho tsena kaofela.

Sepetlele ho phehuwa dijo tse nang le matlafatso le ditholwana le meroho.

Ee, ho na le dipetlele tse hlokomelang batho ba tshwerweng ke lefu la kelello, empa ha se dipetlele tsa ho okela batho ba tshwerweng ke bo maoto kapa hona eng, empa ke dipetlele tsa batho ba tshwerweng ke lefu la kelello fela.

Ka pono ya ka, ke re nthwena e tshwanetse ho lokiswa hobane ha ba tshwanela ho kgetholla hore mooki ke wa mosadi kapa ke wa monna, tshwanetse ba ba behe ka ho lekana.

Nka ya moo batho ba baholo ba hlokomelang teng ke lo tlaleha kapa ke hona masepala kapa ho di-social worker, ke tlalehe motho eo a hlokomelang motho o moholo a sa mo tshware hantle.

Nna maikutlo aka ke hore, dipapatso tse jwalo tse ding tse hlahiswang marangrang, jwalo ka bo Facebook. Ha ke di tshepe haholo hore batho ba ka di rekisetsa empa sa yo shebuwa bo dipetlele, or dingaka di sa di hlahloba.

Ho bohlokwa hore baimana ba tsamaye clinic hore ba nenne ba hlahlojwe hore, ngwana o ntsa bolokehile kapa jwang?

Ke tseba hore November campaign ke campaign e reretsweng ho tsa bophelo tsa banna, jwalo ka bo cancer jwalojwalo.

Basadi ba bang ba na le ho latella banna, ho fitlhella banna ba kgone ho etsa teko eo ya gender base violence.

Ke hore batswadi ke le memela kopano ya hore, re lo kopana sekolong ka ntlha ya ho fuwa bana dipidisi sekolong ntle le tsebiso ya rona.

Ba tshwanetse ho sebedisa mollo ka nepo, le ho sa bapadise bana ka mello, le ho beha mello ha bohlokwa moo bana ba sa tlo bapalang ho e fitlhella teng.

Ke tlo mo jwetsa a ye a lo tlaleha sepetlele seo seo ba sa kgoneng ho mo thusa teng, hobane o kula haholo. Empa ha kgona, ha a thola thuso sepetlele.

Bolwetse ba TB ke bolwetsi bo ka kgonang ho fola ha o nwa dipidisi tsa teng hantle. Ebile ngakeng ha ba qala ba o , ba ho sheba, ba tla be ba nka bo dikgohlela jwalejwale, ba di sheba.

Ho ya ka tlhahiso ya ka nna ke bona le maikutlo a ka letsoho le le ka kgona ho akaretsa mathata ohle a bophelo a amanang le banna, ho amang, empa a mang ha a no kgona.

Nna ho ya ka nna ke hore setso sa rona se tsamaya jwang. Ho na le batho ba sa dumelleng bo dinthong tse jwalo, ho na le batho ba dumelang ntho tse jwalo. Ha o dumela bo dinthong tse jwalo, mme hee ke moo o tla phetisa taelo tseo. Ha o sa dumele mo nthong tse jwalo, ke mo sa tlo phethisa .